Ubaba uMdletshe, engakwazi ukuthi aye ehhovisi laleso sithuthi afisa ukusisebenzisa, ayozibuzela yena mathupha, ukuthi leso sithuthi afisa ukusisebenzisa, ukusisebenzisa, ingabe siyakwazi yini ukuthi sigcine izimpahla zakhe ziphephile na? Ngalokho-ke, kungamenza ukuthi angathuki, futhi angakhathazeki kakhulu.

Izinzuzo eziba khona ukuthi, kuba khona abantu abalibe bekhumbuza ukuthi sesikwiyiphi indawo. Ngakho-ke, uma umuntu osekhulile ezithola esesesimeni sokuthi uyakhohlwa ukuthi ukuphi, kanti-ke futhi nokuthi uyakuphi. Kubakhona amaphepha asuke ebhaliwe afana njengamathikithi, lawo maphepha ayakuchazela ukuthi wena uzodilika kusiphi isiteshi. Ngakho-ke uma kukhona nabantu abakukhumbuzayo ngokuthi sesikwiyiphi indawo, nabo futhi labo bantu bayakwazi ukuthi baphinde babheke ukuthi wena uzowehla kwesiphi isiteshi.

Into yokuqala efika emqondweni wukuthi, nami kumele ngizicabangele ukuthi ngithole ikhefu kancane. Lokho kusiza ukuthi, uma sengishayela amahora amaningana, ngikwazi phela nami ukuthi ngiphumule. Ukuphumula kubalulekile kakhulu ngoba, uma umuntu engaphumulile kanti ebeseshayela amahora amaningana, kanti futhi eshayela nokuthelawayeka womigwaqo. Kwengenzeka ukuthi abe semaphutheni engenza izingozi. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu athole ikhefu uma eshayela amahora amaningana.

Into yokuqala engingayenza ukuthi, ngiqiniseke ukuthi isithuthi ngasinye sihamba emzileni sigcwele. Ngoba phela uma ngingasebenzisa izithuthi kanti zibe ziningi, zihambe emzileni owodwa zingagcwele, lokho kungenza ukuthi nami ngilahlekelwe yimali kwibhizinisi yami. Kanti-ke futhi lokho kungenza ukuthi izithuthi zami zibhadare imali ethe xaxa kwa, kwitholi, ngoba kuzobe kuphuma izithuthi eziningana zihamba ngomzila owodwa. Ukuqiniseka ukuthi angilahlekelwa yimali kwibhizinisi yami, ngingaqiniseka-ke kanjalo ngoba ngingalungiselela ukuthi isithuthi ngasinye sihambe siphethe izimpahla ezanele, futhi sihambe sigcwele, noma kungasiso isithuthi sezimpahla, ngisho nesithuthi esithutha abantu imbala, ngingaqiniseka ukuthi naleso sithuthi sihamba sigcwele.